Makhombo lawa ya tolovelekeke eka ku tlanga mitlangu eka inthanete ma fana ni makhombo yo yiveriwa mali hi ku ve ni munhu a fakisiwa mikongomelo kumbe ti-details ta yena hinkwato tale ka bangi sweswo swi endla a tikuma a lahlekeriwile hi mali ya yehe na a nga lavanga kumbe a nga swi tivangi ku i ta lahlekeriwa hi yona. Ku na ku xavisiwa ka swilo leswi kalaka swi nga ri swa ntiyiso ko kwalaya munhu a nga tikuma a swi xavile kumbe a hakerile swilo swa ku ve ni a nga swi kumi i yin'wani ya makhombo yo tlanga mitlangu eka inthanete leyi wa koteka.

Ina ndzi nga pfumela loko a va tiva i vanhu lava hikuva i vanhu lava fanekelaka a va tiva a va tshemba na koho a va nge mu kanganyisi hi ku ve ni va nga lava ku yiva e vutivi hi yehe hikuva i vanhu lava mu tivaka nakona i vanhu lava nga le kusuhi na yena va tshembanaka se ke ndzi nga pfumela.

Ndzi nga tiyisisa hi ku ve ni ndzi tiyisa swa ku i nghena ka inthanete emahlweni ka munhunkulu loyi a nga na vutokoto bya yoho loyi a tivaka ku ve ni i tindhawu ta kumbe hi ti-website i ta ku nghena ka tona ni ku ve ni he tini ta nghozi ta ku ve ni a ti ngheneki i ta vakanganyisi. Ndzi nga tlhela ndzi n'wi dyondzisa futhi hi ku tirhisa ma VPN ku ve ni a kota ku tihlayisa ni ku balekela vakanganyisi kokwala ka inthanete.

Hikuva i mitlangu leyi nga le ka inthanete kambe yi nga riki ka vanhu i mitlangu leyi pfunaka ku ve ni eya munhu a nga tlanga a tichuchisa ka nkarhi wolowo kambe ku ve ni a va ni mitlangu yin'wana swi ta mu pfuna eku ve ni a tolovela vanhu swi ta mu pfuna ku aka vunghana na vanhu swi ta mu pfuna ku tiva timhaka ta laha a tshamaka kona. Ku tiva timhaka hi vanhu lava a tshamaka na vona ku tiva hinkwaswo swa tiko hi ku ve ni vanhu va vulavula ku nga swilo leswi nga ta mu pfuna evuton'wini hi ku i ta va ni ni vutokoti bya ku ya ka vuxaka ni vanhu i ta va ni vutokoti bya ku vulavula kahle ni ku hlonipha munhu un'wanyana leswi kalaka a nge swi kumeki loko a tlanga ti-game.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona i mintolovelo leyi yi nga hela naswona swi yi za yi hela mintolovelo leyi hikuva lava vakokwana a va tsheketela voho mintsheketo leyi a va ha swi koti voho ku teka vana va vona hambi va nga tshami ndzilweni va va teka va hlanganyela njhe va va nyika mintsheketo leyi va va garingetela mintsheketo leyi se ke yi fa hi ku ve ni hina hi nga teka e tidyondzo leti swa hi tsandza kumbe a ku na ku navela ku yisa ndhavuko lowu emahlweni.

Ku fike ku va na ntshikelelo kumbe ku fike ku va ni ku navela ngopfu ku ve ni ku langutiwa thelevhixini hi vana va sweswi kumbe hi rixaka ra sweswi. Vatswari lava voho a ku va yimbelela tinsimu teto va nga dyondzisiwa hi vatswari a va ha na wona nkarhi a va ha na ku navela kumbe a va swi koti ku naverisa vana va voho swa ku na voho va teka tinsimu leti va teka maendlelo lawa va ma yisa mahlweni ka vana lava nga ta ta endzhaku ka vona se swi na ku cinca ka mikarhi swi na ku navela ka vatswari ni matimba kumbe ku pfumala ka matimba ehenhla ka vana va vona.

I mitlangu yo fana na yo tumbela yi vitiwaka hide and seek i mitlangu leyi vakulu ni vana va nga swi kotaka ku ve ni va yi tlanga swin'we hi ku ve ni munhu i wo ya a ya tumbela lowun'wanyana se swi lava a search-a yindlu a lavalavana na yena. I mitlangu ya kahle leyi vatswari ni vana va nga kotaka ku yi tlanga ku na mitlangu yo fana ni xibolwana ku na mitlangu yo fana ni minceke leswaku ku ve ni ho teka maribye ni makanyi u ma yisa ehenhla na wa khipa ha le hansi wa vuyisa hi ku ya hi nhlayo lowu nyikiwaka yona i mitlangu ya kahle leyi vatswari ni vana va nga tikumaka va tlangaka hi yona va tlhela va yi tsakela.